Kodwa uhulumeni engalwenza uhlelo lokuthi avule izikole, afake, afake lezi zinto lezi ukuze abantu abasha bekwazi ukuthi beye khona, khona ukuze bazobona ukuthi iziphi izinto abazithandayo. Kodwa aba-afodayo bayakhona ukuthi bazithole lezi zinto, bazihlole ngazo.

Lokhu kungenza izinto eziningi. Kungakwenza ukuthi ufunde izinto eziningi zobuchwepheshe, nokwazi ukuthola ulwazi ngamageyimu e-inthanethi. Lokho kungakwenza ugcine usudume kakhulu, futhi usufundisa nabanye.

Ukuba nabaqeqeshi, abaqeqeshiwe kubalulekile ngoba kuyasiza ekuphepheni komsubathi womfundi, ukuvimbela nokusabela ukulimala ngempumelelo, ukunciphisa ubungozi bezinkinga zomthetho, ukukhombisa ukuzibophezela enhlalakahleni yabasubathi.

Imidlalo yaseNingizimu Afrika yendabuko, iye yashintsha ngokuhamba kwesikhathi, ithonywa ukufundekela emadolobheni, ubuchwepheshe, kanye nokuhwebelana ngamasiko. Yize eminye imidlalo isadlalwa kakhulu, eminye yenqabile ngenxa yesimanjemanje.

Ukukhuthaza abantu ukuthi baqale ukuzilibazisa ngezinkundla zokuxhumana, ngingababonisa izinto zokuzilibazisa ezahlukahlukene, okokufundisa, nezindaba zempumelelo. Ngingabamba iqhaza emaqenjini, noma izinkundla ezihlobene nezinto ezithize zokuzilibazisa. Ngingabelana nolwazi, amathiphu, nenqubekela phambili ukuze ukukhuthaza, ukhuthaze abanye.

Sinomngani wami, senza ubumngani ngokudlala amagemu. Sadlala imidlalo yabadlali abaningi ku-inthanethi ndawonye, sajoyina izinhlangano, noma imindeni, saxoxa kumdlalo, sahambela imicimbi yomphakathi. Lokhu kuhlanganyela kwenza ukuthi sibe abangani.

Kungangithokozisa kakhulu, kungangilethela umuzwa wenjabulo nokwaneliseka ukubona abantu bejabule ngezinwele zabo, futhi bazi ukuthi ngiyabasiza, bezizwe beqinisekile.

Ezinganeni ezineminyaka engu-eight, newu-ten ubudala, ngingahlela umdlalo othi treasure hunt, scavenger hunt. Ngiqinisekise ukusebenzisana, izinselela ezehlukene, izindida ezimfumbe, imisebenzi yomzimba, indawo esekelayo, izinselela ezivumelana nezimo.

Izindlela ezingcono zokuphatha impahla yezemidlalo yesikole ngempumelelo, ukulebula, futhi uhlele izinto zokusebenza, ukukhetha izindawo zokugcina, ukusebenzisa amashalofu, nemigqomo, ukuphatha i-inventory, ukugcina futhi uhlanze amathuluzi.

Njabulo, ngizwa injabulo nokuneliseka, ukubona imibono iphila, ngizwa ukuphumula, isipiliyoni esizolile sokuzindla, ngizwa kuletha, ngizwa kuletha imicabango nemizwa empilweni. Kudala into enhle, ukuziqhenya nokufeza.

Ukulimala komzimba, ukutubeka komzimba, ukukhathazeka ngempilo yengqondo, ukukhathazeka, ukucindezeleka kanye nengcindezi, ukulahlekelwa umdlandla kwezemidlalo. Ngokubeka phambili inhlalakahle yabasubathi, izikole zingasiza ekwehlisweni izingozi, nokuziqeqesha ngokweqile, kanye nengcindezi eyeqile emdlalweni yentsha.

Ngezwa ukuxhumana okungokomzwelo, ukuzizwa utshalwe imali kubalingiswa, nasezindabeni zabo. Ngaba nomcabango kanye nokuphunyuka, ukuhanjiswa emhlabeni, noma emibonweni emisha. Ngazizwa ngihlanganyela, futhi, futhi ngifuna ukwazi ngesakhiwo, uzwelo, nokuqonda. Ukuqonda mayelana nolwazi oluhlukene kanye nemibono. Le mizwa ingenza, ingenza ukufunda, noma ukubuka iy'ndaba ekhangayo kube okungahlangenwe nakho okuzuzisayo, nokujabulisayo.